Izinto ezibalulekile ukuze wakhe izindaba ezihehayo nezifundisayo esiteshini somsakazo yomphakathi, ukuthi uhlale nabo abantu basemphakathini wazi ukuthi yini abazithandayo yini, futhi abangathandi yini abangakujabulela ukuyizwa emsakazweni wabo kanti yini futhi angeke bejabule ukuyizwa emsakazweni wabo.

Ukuze uthole usizo nge-akhawunti yakho, funa ushaye ucingo, ushayele labo abakusiza nge-network.

I-Wi-Fi esikhumulweni sezindiza akufanele kube isevisi ekhokhelwayo ngoba abasebenzisa isikhumulo sezindiza bayakhokha ukuze bebe sesikhumulweni sezindiza. Ngakho-ke ezinye zezinto okufana nezindlu ezincane kumele bazithole kona mahhala esikhumulweni sezindiza

Lezi ziteshi sokusakaza zibaluleke kakhulu ngoba yizo ezizazisa ngezindaba ezisematheni ezweni lonke ezweni lonke jikelele kanye nasezweni lethu i-South Africa.

Ngingafaka ama-movie unezindaba ezithinta kakhulu umphakathi futhi ngiwabize ngamanani aphansi ukuze abantu abaningi bakwazi ukuthi bezitholele wona ukuze bekwazi ukuthi bafunde ngezinto ezithinta umphakathi.

Lokhu ngingakwenza ngokuthi izinto ezikhulunywa emsakazweni kube yizo ezithinta umphakathi kakhulu futhi ngilalele abantu basemphakathini ukuthi yini abayithandayo yini abangayithandi.

Ukucishwa kukagesi kwenza ukuthi ugesi ungadonsi kahle, kanjalo nezinto ezisebenzisa ugesi. Zigcina zingadonsi kahle, ngakho-ke lokho kuya ezithinta izinto ezifana nabo o-Wi-Fi. Kungakho okugcina kwenza i-network ihambe kancane, okungagcina kuthinta umsebenzi wami.

Ngingathola kuqala ukuthi iluphi iziphi izilimi ezikhulunywayo endaweni bese ngiqala uhlelo olunazo zonke lezo zilimi.

Ukuthi inkundla inikezwa okuqukwethe okwasendaweni kubaluleke kakhulu ukuze iyazi ukuthi ithula ini ngasiphi isikhathi.

Ikusasa lokubuka amafilimu kubahlinzeki be-TV be-satellite kuzokhula kakhulu, ikakhulukazi ngoba lamafilimu aseyatholakala. Abantu sebeyakwazi nokuwathola komakhalekhukhwini babo.

Idatha selibiza kakhulu esikhathini samanje, kodwa futhi ekubizeni kwalo sekuyinto esingakwazi ukuphila ngaphandle kwayo ngoba yonke into sesithola komakhalekhukhwini

Lokhu kubaluleke kakhulu ukuthi abantu ukuthi inkundla ibe nekhono lokwabelana ukuze abantu bengasweli izindlela zokuxhumana.

Ukuze abalaleli nabo behlanganyele nalento engizobe ngikhangisa ukuthi mina kuqala kufanele ngenze ucwaningo ngalowo mkhiqizo engizobe ngiwukhangisa, ngazi ubuhle nobubi bawo, ukuze abalaleli uma bebuza, ngikwazi ukuphendula

Iziteshi zomsakazo engizithandayo kakhulu, i-Metro FM kanye ne-Y FM ngoba zifundisa kakhulu ngezindaba ezithinta intsha esikhathini sanamhlanje.

Nginganikeza abalaleli abalaleli ithuba kuqala lokuthi ngizobe ngikhuluma ngani mhlawumbe kusasele ihora ukuze ngaphambi kokuba uhlelo lami luqale. Ngaleyondlela nabo baba nemibono. Uma luqala uhlelo sebeyakwazi ukuthi baveze imibono yabo idingidwe khona enkundleni. Kutholakale izixazululo ezinkingeni.

Njengoba idatha libiza kangaka, kanjalo ne-Wi-Fi nayo iyabiza. Kwamanye, kweminye imindeni ungathola ukuthi abanayo imali eyanele yokuthi bengaphumelela ukuyifaka i-Wi-Fi.